Di re ama go le gontsi ka gonne nako e nngwe re tlhoka madi a go reka data e ka go re tsatsi le lengwe data e ya kwa godimo le madi a teng a ya kwa godimo.

Ke dirisa data ya WhatsApp le go tsena mo mafaratlhatlheng le inthanete go send-a di-email tsa go batla tiro, ke berekisa data ya one gig ya seven days ya twenty ranta ya Telkom e tsaya sebaka sa seven days mme nna ga ke e berekisa ke tsaya sebaka sa two days.

Data e ke e berekisitseng gantsi e ka dira bo ma two hundred ranta mo kgweding, motho a batla data o tshwanetse gore a ye kwa Telkom kgotsa kwa di-shop-ong a kgone go reka data e bonalang.

Ke thirty gig ke yone e tla 'irang gore ke kgone go 'ira dilo tsa me sentle ke kgone go email-a sentle.

Motho a ka se sokole go le go ntsi thata ha thekenoloji e ka tšhentšha gore go nne le five G ka gonne network gantsi ya sokodisa.

Tsala ya me e tshwanetse go reka starter pack-e sa Telkom ke sone se se leng betere ka tsa data, o tshwanetse gore a ka reka selekano sa thirty gig gore a kgone go connect-a ba losika.

Itse gore ke reke data e leng gore ba re unlimited ya kgwedi gore data ya me e se ke ya fela.

Go na le selo se go teng ke hotspot mo founung ke kgona go mo hotspot-a gore a kgone go berekisa data le nna mo data-eng e one mo founung ya me.

Gore go nne le botlhofo ba data go tshwanetse go nne le di unlimited data go tsenyiwe di Wi-Fi re kgone go patela ka kgwedi mme tlhwatlhwa ya teng e nne ko tlase.

Ba tshwanetse go dirisa megala ka gonne ba kgona go tsena mo inthanete go dira tsa sekolo.

Dinako tse dingwe ga o dira ditiro tsa sekolo go nna le mathata ka ntlha ya network.

Thekenoloji e tlhabolotswe go le gontsi thata, go na le dilo tse dingwe tse e leng goreng ga re di itse di leng mo di founung tsa rona.

Thekenoloji e gola thata ka gore go na le dilo tse dingwe tse e leng gore e dira ditiro tsa bona di nne botlhofo.

Go na le dilo tse dingwe tse e leng gore ha ke kgone go itirela tsone, thekenoloji o kgona go bua le motho o le kgakala, o kgona go 'ira selo ga te conference call.

Botlhale jwa maitirelo bo ka se tshwane le ba batho ka gonne go berekisiwa dilo tse dintsi tse di farologaneng tse rona batho re ka se kgoneng go di nagana.

COVID-19 e fapositse dilo di le dintsi mo tikologong ya rona, dilo tse dingwe di nnile le tlhwatlhwa e kwa godimo thata.

Batho ba di-chatbot ba be ba kgona go dira dilo tsa rona di nne bonolo ba go araba ka bonako.

Botlhale ba maitirelo bo na le di-challenge tse di leng dintsi tse di dirang gore batho ba sa kgona go nna le kitso epe.

Inthanete e re thusa go le go ntsi ha o sa itse poloke o kgona go tsena mo inthanete, fa go na le dilo tse dingwe ha re sa tlhola re ya dilaeborari kgona go dirisa difounu tsa rona go batla tshedimosetso ya dilo tsa sekolo.

Dilo tse dintsi di 'ira matshelo a rona botlhofo di-library ha di sa tlhole di le teng tse dingwe di kgakala, didiriswa tse dingwe di dira matshelo a rona botlhofo jaaka ha o le ko magaeng.